Ke nahana hore thepa e diehe ha e tswa mose ho mawatle, ke mongobo le metsi a ma . Ke hore metsi a mawatle, mongobo, o phahameng le pula kapa metsi a futhumetseng a ka kena ka dikolotong tsa thepa kapa mathata a makaleng a rona. Se sang hape ekaba ho lahleha kapa ho thollwa ha thepa. Le le ho sebetsa ka ho sa hlokomele kapa ho se sireletsa hantle, thepa e ka senyeha.

Ee, ke a tseba ka melao ya lebelo bakeng sa dikoloi le diteraka. Melao ena e bohlokwa haholo hobane e thusa ho boloka bo polokeho ditseleng le ho thibela ditlhaselo tsa dikoloi. Diteraka di tlameha ho tsamaya ka lebelo le sa fetenteng kilometre per hour metseng, le dibakeng tsa batho. Tsela tsa dikoloi, lebelo le kaba hodimo empa hape le na le tekanyetso e behilweng ke moo e ka nnang eighty kilometer per hour kapa ya ba hundred kilometre per hour, ho ya ka tsela. Metseng e meng e na le melao e kgethang. Empa hangata lebelo la diteraka le lokela ho lekana kapa la ba tlase ho la dikoloi tse kgolo.

Boikarabelo ba arolelwa, empa monga tekesi o tlameha ho etsa bonnete ba hore, koloi e loketse tshebetso pele e tsamaiswa bareki. Ha mokganni a tlameha ho hlokomela tshebediso e bolokehileng ho tsebisa mathata a hlahang.

Ke tla re hobane, ke sekorokoro. Ebile e na le ditjhila. Mola mamati a hona le maratha a sa buleha hantle. E tsentsha maretha ka re re fihla mo re yang rona re na le ditjhila. Ekare re ne re sepela ka maoto, re se re namela sekorokoro.

Dumelang. Ke batla ho tletleba, ka terene eo ke neng ke e rekile ticket ya yona. Empa ha se e fihle moo e neng e lokela ho tsamaya teng. Se nkutlwisang bohloko haholo hobane, ke be ke hloka ho fihla sebakeng ka nako e itseng. Ke kopa hore le ntlisitse tlhaloso, e hlakileng mabapi le lebaka la ho ya ha terene. Le hore hobaneng hosenke ho eba le ena hore e ka emela ena. Re ba ne ba bona hore ba ya loka. Le hore na lerile ho lokisa bothata jwang. Hape ke kopa le hore le nketse hlahisoleseding mabapi le tshebeletso eo le fanang ka tsona bakeng sa bareki, ba amehileng ke dikotsi tsa ho tshwana le tsona tsena. Ke tshepa hore le tla nka bothata bo na ka botebo, mme ke tlisetswe karabo ka potlako.

Ho hirwa makoloi ke tshebetso e ka thusang haholo-holo ho bahahlaudi. Ho natefelwa ke leeto la bona ka botlalo. Mme matlafatsa moruo le ntshetsopele ya ditshebeletso, ka bohahlaudi. Ho hlokahala hore ho be le tsamaiso ya maleba, e ntle le tlhokomelo. Ho netefatsa polokeho le tshebetso e atlehileng.

Aowa. A se nke ka bapala tekesi eo lwantshang ke bo raditekesi ba bang. Motho a lokelang ho laola ditekesi, ditsela le bapalami. Ke bo raditekesi ba ho ba le di-permit. Ho laola ditekesi, ditsela le bapalami, ho hloka tshebediso e haufi pakeng tsa mmuso, mekgatlo ya bo raditekesi le bareki. Mmuso o lokela ho ba le karolo ya bohlokwa ho netefatsa hore melao ya sebetsa hantle. Le hore ditaba tsa dipalangwa, dipalangwang di tsamaiswa ka toka le tshireletso. Ntwa ya ditekesi e lokela ho rarollwa, ka mekgwa e fapaneng. Ba ka buisana, le melao e tswang mmuso.

Motswalle, ke batla ho o hlalosetsa hore Bolt e sebetsa jwang. Ho app, o bule app e we ho play store. Wa bula app ho ngodisa. Mme wa kenya address ya moo o leng teng. App e tla bontsha map, mme e ka e tseba moo o leng teng. Haeba o sa e tsebe hantle, o ka ngola address ka letsoho. Tobetsa lebokoseng la where to, wa kenya moo o yang teng. Wa kgetha koloi, wa kgetha e loketseng tekanyetso ya hao. Mme wa kopa koloi. Ha o tobetsa request, app e tla batla mokganni ya haufi le wena.